Tsela ya go kgaisano ke go tshameka mo ditlhopheng, ditlotla le dikabo, go laola nako, go tshameka go sa tlhoafala, ke tsona tse e leng gore ke tsona ditlhopha tse e leng gore di mo motshamekong ya kgaisano.

Go ka nna jalo ka gonne motshameko mo mogaleng e bonolo ebile e ka kgona go tshamekiwa gongwe le gongwe mme ga o a fokotsa gotlhe ka gonne go na le dikarolo tse di farologaneng le ditlamorago tse di sa siamang.

Motshameko e leng gore le nna ke a e tshameka o e leng gore o ka e tshameka ke rugby, ke motshameko e leng gore batho ba o bona o le motshameko wa batho ba ba thata fela mme ga o tseneletse mo teng go na le dilo tse dintsi tse e leng gore o ithuta tsone, o nna thata ebile o ithuta go thibelela batho ba e leng gore ba batla go gobatsa, thata-thata go botlhokwa gore mosadi mo Aforika Borwa a kgone go ithibelela mme motshameko o wa rugby o thusa gore mmele wa gago o nne thata le gore o tie.

Gompieno go na le motshameko e le gore o kgona go e tshameka mo ileketeroniki go tshwana le kgwele ya dinao, motshameko o go siame ga e ke reye gore go phoso gore motho a tshameke mo ileketeroniking mme ga o tshameka mo ga go thuse selo mo mmeleng wa gago ka gore motshameko o o tshwanetse o thuse mmele wa gago ka dilo tse di farologaneng.

Jaanong le kgatlhego le bokgoni.

Wa Mind Craft, motshameko wa Mind Craft ke e leng gore e tumile. Motshameko wa Call of Duty, mo Mind Craft-ong ke mo o ithutang go aga teng. Mo Call of Duty o ithuta go berekisa sethunya.

O ka go dira gore o seke wa dira ditiro tsa mo ntlung le gore o tswafe go dira dilo tse dintsi, o ka go dira gore o seke wa nna le kelello ya gore o o batla go dira dilo tse dingwe tsa lefatshe jaaka go batla tiro le go dira ditiro tse dingwe. Motshameko o e leng gore wa mo inthaneteng o e leng gore ke a e rata ke Call of Duty.

Go bontsha dipapatso, go buisana le batshameki ba bangwe le go netefatsa laesense le go le server.

Ke le boitapoloso, go tshameka le ditsala le boitseanape, go dirisa Wi-Fi le go reka data tse di sa tureng.

E godisa bokgoni jwa go akanya, e oketsa ditsamaiso tsa loago, e ritibatsa maikutlo bogologolo ne go sena thekenoloji.

Go diragatsa ditiro tsa le go bua le batho ba o sa ba itseng.

Ka gonne go reka data go a tura mme e batla gore o dirise data e le ntsi motshameko e leng gore o ka tshamekiwa ke Mind Craft.